Ngicabanga ukuthi lokhu kungayisu elihle kakhulu, ikakhulukazi uhulumeni mangase athathe i-Wi-Fi ayibeke eduze namabhizinisi, esipesheli amabhizinisi okudla.

Ngokwazi kwami noma ngokuqonda kwami i-roaming indlela yokuthi ukwazi ukutholakala kwi-inthanethi noma ngabe ukuliphi ilizwe, for isibonelo, uma ngabe usuka ezweni lakini uya kwelinye ilizwe uyakwazi ukuthi uqhubeke utholakale kucingo lwakho noma kwi-inthanethi, ngaphandle kokuthi ushintshe i-sim khadi yakho, noma inamba yakho yaseMzansi Afrika. Ngaleyo ndlela-ke kuba lula ukuthi ukwazi ukuthi atholakale kalula, ngaphandle kokuthi kuze kushintshwe inamba iye kulelo lizwe noma kwinamba yalelo lizwe osuke ukulona, noma ngabe kuthiwa uhamba ngendiza noma ngomkhumbi.

Ngingaqinisekisa ukuthi ngithinta izihloko noma izinto eziphethe kabi umphakathi ezenzeka imihla nemihla ukuze sizokwazi ukuthola izisombuluko ezehlukene ezizoqhamuka kubalaleli noma kubantu abangaba wusizo emiphakathini.

Izinselelo esingahlangabezana nazo ukuthi kungagcine kuba khona abantu abangekho, amalungu e-organisation kodwa begcine sebesebenzisa i-Wi-Fi noma sebegcina begcwele kwi-organisation bengezile ngenhloso enhle kodwa beze ngenhloso ye-Wi-Fi. Ngalokho-ke, ngingaqinisekisa ukuthi i-Wi-Fi ihlala ine-password ezovikela i-Wi-Fi ukuze isebenze kuphela uma ngabe kukhona amalungu e-organisation.

Ngingafaka amamuvi anohlonze, ikakhulukazi izinto eziphathelene nesikhathi esiphila kuso manje, bese ngiphinde ngifake amamuvi abantwana. Kungadiphenda noma kungabonakali ukuthi iyiphi into ethandwa kakhulu, bese ngibheka ithagethi makhethi yami, nephakethe labantu ukuthi lihamba kanjani, ukuze wonke umuntu ezokwazi ukuthi akwazi uku-afoda ukuze azobukela amabhayiskobho.

Ububi nobuhle nokubukela amamuvi kwisathelayithi ukuthi isikhathi esiningi ukubona yonke inhlobo yamamuvi ikakhulukazi ezinganeni ezisasencane, bake babone amamuvi enodlame kakhulu ngalendlela yokuthi agcine sebathikameza, abanye bagcina sebekwenza ngisho ezikoleni, kanti namanye futhi anemikhuba phakathi for ezingane ezincane. Ubuhle-ke bokubuka amamuvi kwisathelayithi, ukuthi ubona wonke amamuvi, futhi ukwazi ukubona zonke izinto ezenzekayo njengezindaba ezenzekayo kuwo wonke amazwe. Ngingamucebisa ukuthi abheke amanye amawebhusayithi njengo-Showmax kanye no-Prime Video uma ngabe efisa ukubona amamuvi ahlukile futhi esimanje manje amasha asanda kuphuma.

Ngingasebenzisa izinkundla zokuxhumana ukubona ukuthi iyiphi ingxoxo noma into esematheni kubantu, ekakhulukazi ebaphethe kabi, noma ebaphethe kahle, ebese ngixoxa ngayo, ngifune imibono yabantu abahlukene ngaleyo ndlela kungabalula ukuthi abantu bakwazi ukuthi bahlanganyele nami baveze imibono yabo njengoba vele kungekho lula isikhathi esiningi ukuthi uma ngabe kukhona into abantu ebaphethe kabi bayikhuluma ngaleso sikhathi. Ngalokho-ke ngicabanga ukuthi kungabalula ukuthi ngiphakamise izinga labalaleli kanti futhi ngibe ngikhankasa umsakazo.

Yebo, ukhona umehluko. Isikhathi esiningi i-Wi-Fi yasemakhaya ayidonsi kahle, kanti bese kuthi eyasemadolobheni iyashesha futhi idonsa kahle ngenxa yokuthi isondelene namabhizinisi aphambili, nezindawo eziwusebenzisa kakhulu u-Wi-Fi njengezikole, amanyuvesi.

Ukucima kukagesi kungithikameze kakhulu ngoba ngigcine sekufanele ukuthi ngiye kubangani kanye nezinhlobo ezisebenzisa i-generator ukuze ngizokwazi ukuthi ngixhume ku-Wi-Fi wabo, lokho kwenze ukuthi ngigcine sengisebenzisa imali ephaketheni ukuze ngikwazi ukuthi ngonge i-Wi-Fi, ngingayisebenzisi mahhala, futhi ngigcine sengisalela kakhulu ngemumva ngomsebenzi wesikole.

Njengomuntu osebenza ngokukhankasa, nokumakhetha amakhampani, nezindlela nje ezinye eziningi ukwenza ama-survey ukuze ngizakhele imali eceleni. Idatha elingenamkhawulo lingangisiza kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngifinyelele kwithagethi engifisa engisuke ngifisa ukuthi ngifinyelele kuwo kuyo kuleyo nyanga ngaphandle kokuba nokukhathazeka ukuthi idatha ngizoluthola kuphi. Lokho kungangisiza kakhulu.